Ke dumellana le taba eo, eo ya ho re mmuso o entse tsohle tse kgonang hobane dipetlele kapa dithusong tsa mmuso bakgashane ke batho be e le ho reng ba hlokomelwa haholo. Le ha bakgashane ba ka fihla mohlomong ho na le mola o motelele. Bona ba ya fetiswa ka mantswe a mang, bophelo ba bona ba ka pele. Ko re ba leka ho thusa ka hohle hohle moo ba thuswang ka teng ho re ba ke ba thole thuso. Le ha ho ho le besig haholo ho , empa bona ha ba fihla ba fetela ka pele. Ba a thuswa ho re mohlomong ho ska ba le phoso e kanna ya etsahala kae kapa kae. Ho ba haphoso e kaba teng bona ba lekile ho re ba thuswe.

Meetlo ya Sesotho kapa ya setso, ke ha o re ha o tseba pheko kapa o tseba setlhare se ka thusang. Mohlala, ha motho a tshwere ke mala kapa mala a mo seja kapa ase hantle ka mpeng a pipitletswe. Moriana wa setso e leng ho re a ka o kga ke lekgala le letla. Mme e le ho re mohlomong a ka le tula hanyane, mme a le ritela ka hara metsi tjhesang kapa metsi a fofo. E be mohlomong o wa lenwa, e be ka mora nako e seng kae o tla tlameha ho re a ye ntlwaneng mohlomong atle a thuse. Mme bohloko ba ne bo ne bo le ka mpeng bo tle be se bo hafoeile kapa bo se bo fedile hang hang.

Ka nnete taba ena ha ke tla o ntshwere hantle ho hang, hobane jwale ke ile ka tlameha ho etsa matsapa makgobonthitha wa ho re mohlomong ke thola thuso jwang ntlheng ya meriana. Ke ile ka tlameha ho re ke tle ke ditsibi tsa moriana ona wa setso kapa mohlomong di ngakeng ho re mohlomong re thole pheko bona ho re mohlomong bo botle bo fela. E be e le ho re mohlomong ha e be bo sa fele, ke tla tlameha ho re mohlomong ke e search-e dipokothong ka ho re jwale ke tle ke ye mabenkeleng mane ke ithekela moriana e leng ho re o tla nthusa. Hobane jwale nako ya ho ema dibeke tse e se le ngata haholo ho re mohlomong nka emela bohloko bona le bo na, ha bo batle ho fela.

Ha ke le boemong bo jwalo, nka qala pele ka ho re ke bue le batho ba na ba ba mo leng ke ba bontshe ho re ka nnete ha ke hantle e le ho re mohlomong ha ba ka tiisa di hloho ba ba manganga, nka leka ho bua le bo mme kaba bo ntate . Ke ba hlalosetse bothata baka e bile ke ba bontshe ho re ho haneha kae, mme mohlomong ha o le jwalo, e ka etsa dintho di beterenyana ho re ba tle bang fitise kgone ho thuseha. Ho ba nko e nngwe bohloko ha bo kgone ho mamelleha.

Ha ke ne ke le boemong bo jwalo, ke ne ke etsa ho re mohlomong ke di raha hoseng ka matjeke ho re mohlomong e tlare di-clinic ha ke bulwa e mpe e be motho wa pele wa ho fihla. Ho re e tle ere ha di qala ho sebetsa e be ba nna a qalang ho re a thole thuso. Hobane bolwetsi bo no bo jwalo bo bo kotsi haholo. Empa fela ho re mohlomong e be ntho e itlhakanelang haholo. Ke ile ka qetela ke thotse thuso.

Nthwe nngwe e etsang di tshebeletso ho re mohlomong ke di potlake kapa tle di die ha. Ke nahana ke tshebeletso ya ho re mohlomong ba sebetsa ka batho ba ba kae kapa mohlomong di Tshebeletso di hlokahala ha kae. Ha e be kapa nomoro ya ditshebeletso tse hlokahalang e le ngata, ka nnete e tlo dia ho fihla ho nna. Hobane jwale ba tlo tlameha ho re mohlomong ba ye mona le mane ba tle ba kwale dibaka. Ho re mohlomong batho bohle ba ile ba hloka di tshebeletso ka potlako, ba tlo kgona mohlomong ba thusehe. Empa ha e le ho re batho ha ba bangata kapa ditshebeletso ha di hlokahale ka tsela e leng ho re e potlakile. Di tlo kgona ho re di fihle ho nna ka ya leihlo fela jwalo. Mo e leng ho re jwale o tla makala ho re e ho re mohlomong ba ho re batle ba fihla ba di Tshebeletso. Hobane ha batho ba le ba ngata di hlokahala di le ngata, ka nnete di tlo dia ho fihla ho re wena.

Ka nnete nka leka ho re mohlomong ke letsetsa mapolesa ke ba tsebise ka boemo bo e leng ho re bo a etsahala. Mme mohlomong nka hla ka leka ho tsebisa batho bao ba ditshebeletso tsa tshohanyetso ho re boemo bo mona bo jwalo. Mohlomong ba tle ba hlokomele ba seke ba wela lerabe la la nowa mohlomong ba ntse ba shebile. Mme hape nka kopanya batho ba mmalwa kapa mohlomong motseng mo ke phelang teng, ho be le batho e leng ho re mohlomong ba tla leka ho lwantshana le boshodu bo no bo jwalo ho re mohlomong di ditshebeletso di kgone ho fihla ho batho, ba sa amehang letho.

Mahloko a ka ke a lwantsha ka ho re mohlomong ketle ketle ke tsona ditlamatlama kapa ditlhare tseo tsa Sesotho. Hobane ke tshepa ho re ditlhare tsena tsa setso kgale di le teng mme batho ba na ba kgale ba ne ba phela hwane pele, ba ne ba tseba ho re meriana ee, e bohlokwa ha kae e bile e sebetsa eng. Mohlomong ba ne ba tseba ho re ha ba kopanya setlhare se le se. Se tlo kgona ho phekola, mme ba ne ba tseba ho re mohlomong bohale ba sona ho sebetsa jwang. Le hamohlomong ba ne ba se tsebo kapa eng, empa ba ne ba tseba ho re ditlhare di bohlokwa. E bile mohlomong ba ne ba di tseba ho re ke difeng tse ka sebetsa mosebetsi ona le ona.

Ntlha ya pele e lo reng re le batswadi ke ntlha ho re mohlomong o tlameha o shebe di palopalo tsa ditjhelete tsa ho re di eme jwang. Mme mohlomong ke qetelle ka ho etsa budget ho re mohlomong tjhelete e kana e ya kwana e ya kwana. Mme mohlomong le bana ba tle ba tje ka nako. Hape ho hape ho re o be le seratswana kapa tshimongnyana e le ho reng o jwetse ho yo na ho re ka nako ya kotulo e tlabe e tlo thusa ho re mohlomong o kgone ho re o phehe ka tlung. Ha le ho re mohlomong nako e nngwe e hula ka thata e be tjhelete ya ha eyo. Mme o phehele ba na fela, o kge tshimong ya hao.

Ntlha ena e batlile e hlile e e e e e le hantle, ke e behe jwalo. Ngaka ya setso ka tjhelete e nyane qalong ya ho hlahloba ho re mohlomong e tlo bolella mathata kapa mohlomong ntho e le ho re o ntso sa e tsebe. le ho reng e bapala karolo bophelong ba hao, e o kwalletse ho Hong. Mme ha e le jwalo e bula hloho fela ho re mohlomong o tsebe, e be ka mora moo, khona e tla kgutlela ho wena hape ka tjhelete ya teng e lo re jwale e sa le e tlo o thusa mohlomong ho o fetisa mathateng e leng ho re e a thotse nakong ya hlahloba. Ha e hlokomela ho re mohlomong ho na le ho phoso ka wena. Mohlomong ha wa loka ho hang sebeletsa ntho ya ho re e se e o fihle ntlha, e se e o file lesedi ho re ho etsahala jwang ntlheng ya ne ha o hlahloba mme mohlomong ha so batluwa tjhelete e nngwe. Ke e leng ho re e tlo o thusa ho re wena o be hantle.